Hi mavonele ya mina, ndzi vona onge swi kahle ku u teka swikweleti loko u tiva leswaku u ta swi kota ku swi hakela. Loko u sungula vukati bya wena hi swikweleti u fanekele u va munhu loyi a swi tiva swa u ta tirha kumbe wa tirha u ta swi kota ku hakela swikweleti swa yena. So swi kahle loko u ti kota, kambe loko u nga ti koti u nga eka vukati kumbe sungula vukati hi xikweleti. Swi laveka leswaku u sungula hi ku tirha, u endla mali ya wena, u endla hinkwaswo swa wena, loko se u heta ku ta swi kota ku teka vukati.

Hi bangi leyi ya Capitec. Hikuva vanhu vo tala va tirhisa Capitec, naswona yi kahle ngopfu hikuva ya ya hatlisa ku pfuna vanhu. Wa swi kota ku tirhisa ti-cellphone number loko u nga tirhisi a a bank account. Swi pfuna ngopfu hikuva bangi leyi yi tirha ngopfu eka minchumu yo tala. Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a lava easy banking, a bangi leyi nga tsandzi na bangi leyi nga tekiki mali, a nga tirhisa yona leyi ya Capitec hikuva yi pfuna ngopfu vanhu. Naswona yi a yi hluphi loko u lava ku yi tirhisa ku fana na man'wana ma nga na ti-charges, a talanga ngopfu.

Ndzi nga va ndzi nga va vutisa leswaku, xana mali ya ti-cellphone yi tirha njhani? Ndzi nga yi banga njhani mali leyi ya selifoni? Naswona wa swi kota ku loko va va tekela selifoni, mali ya wena ri va nga yi teki? Xana loko u tirhisa u tirhisa a a mali ya selifoni, wa swi kota swa ku u u khomba mali u khomba mali?

Hi ku vona ka mina, ndzi vona onge mpfuno mali ya tiselulafoni yi pfuna ngopfu loko u lava ku veka mali ya wena u nga yi tirhisi . Yi pfuna ngopfu leswaku loko u lava ku hakela munhu u n'wi rhumela hi selifoni, kumbe loko u lava ku xava n'wanchumu online, u tirhisa cellphone. Yi tlhela yi pfuna ngopfu swa ku u veka mali ya wena endhawini leyi nga kahle. kona hambi .

Endla ndzindzakhombo i ku va movha ya wena loko yi yiviwa va ta swi kota ku va ku lavela yona hi ti-tracker. Loko movha ya wena yi be movha wun'wana va swi kota swa ku va ku lunghisela movha wa wena. Va swi kota na leswaku loko movha yi nga tirhi kahle va ku lunghisela yona u nga hakeli mali yo tala. Swi na nkoka ngopfu hikuva loko ku na nchumu xi endlekaka eka movha wa wena a wu hakeli mali, yona yi ta ku hakelela mali yeleyo.

Ndzi nga va vutisa leswaku xana i yini mbuyelo ya ndzindzakhombo wa movha? Ndzi tlhela ndzi va vutisa leswaku hi wihi nkarhi lowu va nga ndzi nyika wona loko ndzi lava ku endla xinkarhana? Ndzi tlhela ndzi va vutisa leswaku mbuyelo wa vona i yini? Ndzi tlhela ndzi va vutisa leswaku movha ya mina yi ta sirheleriwa ku fikela kwini? Naswona va ta ndzi pfuna hi yini loko ku va na ti-accident kumbe loko va yiva movha.

Ndzi ehleketa leswaku u fanele u landzelela milawu ya ku u fikile eka u faneleke ku u u kuma timali ta wena, kumbe u suke u va na nghozi, kumbe u fambile u ya eka vanhu va ti-professional ku fana na maphorisa kumbe madokodela ta ku byela leswaku i yini leswi endlekalaka eka wena. Naswona u nga swi kota ku kuma mali ya wena ya ya ya ndzindzakhombo.

Hikokwalaho swa ku vanhu vo tala va teka swikweleti. Loko va teka swikweleti ka mabangi loko va heta va teka mali, va swi famba na yona. Se mbangi ma tirhisa method-i leswaku va kota ku tiva leswaku u tshama kwini, loko u teka mali va ta ku lava kwini. Naswona, va lava ku seketela leswaku loko va ku rhumela timeseji hi ti-email kumbe maphepha va ma tirhisa eka address ya wena. Swi pfuna ngopfu ku tiva loko u ku swi pfuna ngopfu hikuva vanhu va endla swilo swo tala leswi swi nga ri ki kahle, va tirhisa tibanka. Se loko va ri na adirese ya wena va swi kota ku va tiva leswaku u tshama kwini.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ndzindzakhombo leyi yi lava ku hakeriwa. Hikuva yi ta va pfuna ngopfu loko ku ri na munhu loyi a nga lova, hikuva ku na swilo swo tala leswi lavekaka loko ku ri na munhu loyi a faneleke a fihliwaka. Ku na swakudya, ku na tibazi ku tlhela ku va na mali leyi nga ta mi pfunaka leswaku va va na yona, va yi tirhisa ku lunghisela swiphiqo lexi. Naswona mali leyi yi pfuna ngopfu loko u yi lava, loko se u ta lava yi ta ku pfuna hi swin'wana, hi xikolo, wa hakela xikweleti na swin'wana.

Hi ku vona ka mina hikokwalaho ko vanhu vo tala va suka va ri na swikweleti kumbe va ri na leswi va lavaka ku swi endla. Van'wanyana u kuma leswaku u le nkingheni, u ta lava mali ku a a yi tirhisa ku lunghisa swilo swa yena. Se tibanga ti va pfuna ngopfu hi loko va va nyika mali leyi, van'wana va swi kota ku lunghisa swilo swa vona nkarhi nga se hundza.

Ntsengo wa ntswalo lowu, wa wa cinceka wo tshama wu nga cinci eka nkarhi wa nkarhi wa xikweleti, kambe lowun'wana wa cincana hi ku famba ka nkarhi. Wu famba u cincacincana hi ku famba ka nkarhi.

Mimpfuno ya ntswalo leyi nga cinciki na leyi cincacincaka, i tinxaka timbirhi letikulu ta mimpimo ya ntswalo eka swikweleti na ku hambana lokukulu eka ndlela leyi cincaka ha kona hi ku famba ka nkarhi. Ntsengo wa ntswalo lowu wu nga cinciki wu tshama wu nga cinci eka nkarhi wa nkarhi wa wa xikweleti. Wu nyika tihakelo ta n'hweti na n'hweti leti languteriwaka. Hi laha ku hambana ka ntswalo lowu cincacincanaka, wu cincacinca hi ku swiyimo swa makete.

Eya swi na nkoka ngopfu hikokwalaho ko vanhu vo tala va tikuma na va na swakudya kumbe mali leyi va nga vekeriwa yona kuma swa ku fika va December se va kume mali na vona va kuma va tlhela va kuma na swakudya swi na nkoka ngopfu swi pfuna vanhu ku va kota ku veka mali.

Ku laveka maphepha yo fana na ti-ID ta vona ku laveka na maphepha ya le bangi ku laveka na phepha leri hlayaka swa ku wa tirha na swa ku u hola mali muni ku tlhela ku laveka na passport swa ku u ta swi kota ku aka eka tiko rin'wana na leswi vulaka swa ku visa swa ku pfumeriwile ku u ta tshama koho ka tiko leri kumbe a wu pfumeleriwangi.

I ku tlanga xitokofela kambe loko mi xi tlanga mi va na banga laha mi vekaka kona mali ya n'wina yi nga tshami eka munhu un'we hikuva ku ta kumeka swa ku se ku na swiphiqo kumbe ka yiviwe kasi loko mi yi veke kumbe mi veke ka munhu leswaku a mi khomela ti-investment kumbe tikhampani i swi ta pfuna swa ku mali ya n'wina yi tshama yi seketerile.

Loko u rivale nomboro leyi u fanekele u vuyela bangi loko u ya bangi u famba na ID ya wena va ta ku endlela voho va ku pfuna swa ku yi vuya le ya khale kumbe va ku pfulela leyintshwa a swi lavi nchumu yo tala ku teka foni ya wena u famba va ta ku endlela vona.

Mehe ndzi seketela plan leya swa ku va aka xikolo. Xikolo xi na vupfuni ngopfu hikuva vana va va vona hinkwavo hi voho va ta swi kotaka ku va kuma mfumo na dyondzo kasi loko hi pfula mabindzu va ta lwa munhu na munhu u ta lava ku va na bindzu ra yena se i mani loyi a ta kotaka ku sapota bindzu leri loko hinkwenu hi na mabindzu.

U fanele ku u famba u ya bangi u khoma ID copy kumbe ID ya wena u fika u va byela swa ku u lahlekele hi khadi loko u fika laha vona va ta swi kota ku pfuna ku tiva na ti-password kumbe ti-passcode ta wena kumbe va ta teka ti-print ta mavoko ya wena.

I ku mi i ku munhu lweyi mi tiva leswaku munhu i munhu wa njhani mi tlhela mi kota ku mi tiva swa ku mi tshama kwini mi tlhela mi tiva leswaku munhu wa hakela loko ku ri nkarhi wa yena wo hakela.

Swi nga vangiwa hi ku akhawunti leyi i ya munhu kasi loko a va endle a akhawunti leyi vitanaka swa ku joint account a swi ta endla leswaku va nga lwi se loko ku ri akhawunti ya munhu, munhu loyi a nge tshembiwi kumbe i munhu loyi a ti a tirhisaka mali leyi hi nkarhi wa yena na a nga tivisi vanhu.

Ndzi nga pfuna business ra mina bindzu ra mina hi ku ndzi ndzi endla leswaku ri tshama na ri basile ndzi ri tivisa eka vanhu ndzi tirhisa inthanete. Ndzi tlhela ndzi va na na laha vanhu va kotaka ku hlaya tinkingha ta vona ni ta swi kota ku tiva leswaku ndzi lunghisa yini. Ndzi tlhela ndzi va na vatirhi lava hlayisaka ndhawu ya mina yi tshama na yi basile na yi sasekile. Ndzi tlhela ndzi nga durhisi ti-room swa ku vanhu va ta swi kota ku va tiva swa ku munhu un'wana na un'wana wa swi kota ku yi afford-a.

Eya u fanele ku u u ndzi nyika papila lebyi hlayaka leswaku u tshama kwini hikokwalaho ko loko u teka loan ku teka mali xikweleti u ta swi kota ku yi tiva leswaku u tshama kwihi u wu koti ku u baleka na mali ya vanhu. A papila leri u ri kuma ku u ya ri lava la hi vitanaka ku i home affairs kumbe ka ti-municipality va ta ku nyika papila leri se u vuya u ri tisa laha u ta kota ku u pfula bangi ra wena swa ku loko u ta lava ku teka mali laha hi xikweleti u kota ku tiviwa swa ku u tshama kwini.